Mosebetsi e mong le e mong le e mong o na le tokelo ya ho ngodiswa tlasa UIF e leng tjhelete tse a tla di fumana ha a se a tswile mosebetsing. Ha santsane a sa a dutse hae a so fumane mosebetsi o mong. Mme monga mosebetsi e mong le e mong ha ngodisa kgwebo ya hae, o a tsebiswa hore ke setlamo hore mosebeletsi e mong le e mong wa hae a ba a ngodisitswe tlasa UIF. Rapolasi o ne a na le boitlamo e tlamehile o ngodisitswe basebetsi ba hae tlasa UIF. Mme o phoso ka ho se ba ngodise hobane o tsebile hantle hore ke setlamo hore a ngodise basebetsi ba hae.

Tjhehe banabeso ke ka madimabe. Ke madimabe hobane ke mona ke wetswe ke koduwa. Poone ya ka ka mona polasing e sentswe ke sefako sena sa maoba. Sena se leng seng se neng se na ka dikgohola. Mme ha e le ka ona motsotso ha ke sa na poone hohang. Ka hoo, ke sa kopa le nkinele matsoho metsing. Hobane ha ke sa ntse ke itokisa empa ka ha e tlaba nakonyana, ke sa itokisa. Ho na le monga lebenkele e mong a nang le polasi e ke tla le isa ho yena. Mme o tla nne a le thuse hanghang. Ke a leboha.

Ha o le sehwai, ntho ya pele ke ho batla ho tseba hore na kgwebo eo o kenyang tjhelete ho yona e tlo o busetsa jwang. Mme o tlo etsa tjhelete e kae ho tswa kgwebong eno? Ntho ya bobedi sehwai se seng le se seng se batla ho tseba hore na ha se iteka hore na kgwebo eo ha ena e tsoha e putlame tsatsi le latelang na. Mme e batla ho tseba hore na ho sa na le mokgwa o mong. Jwalo ka ha nou tjena, maemo a lehodimo a dula a fetoha. Kgwebong ya temo ho ho tlokotsi haholo ho tseba hore na hosane ha maemo a lehodimo a se a sentse temo, na ho tla ba le mokgwanyana wa hore kgwebo e ka nna ikemela jwang?

Tlhapi ya tuna ke tlhapi ena e mona re e bonang matamong le mawatleng. Ho qaleng ha yona batshwasi ba tla tsamaya ba ya mawatleng. Mme ba tshwase tlhapi ditlhapi ha ba qeta ho di tshwasa ba tla di hlwekisa ka ho di hlatswa ka metsi. Mme ba karape bo kantle bona ba tlhapi. Ha ba se ba qetile ho etsa jwalo. Ke mona moo ba tla e pheha mme ba e ba e noke ka mefutafuta. Ha ba qeta ba e tshele ka hara makolokoti, ba ise di-shop-ong. E se e kwetswe, mme ha e le jwalo rona re se re tla e re reka re itukisetsa ona ka mokgo re batlang ho itukisetsa ona. E se e le tlhapi ya tuna.

Mahe a dinotshi a monate haholo. Empa bothata ba mahe a dinotshi ke dinotshi. Hobane ho pemwa ke notshi ho ka ba na le ditlamorao tse boima haholo. Mme tse ka isang lefung, ditlamorao tse ding tsa ho pemwa ke notshi. Ko hore motho a ka ruruha matsatsi a malelele. Mme ka ka mehla e meng motho a ka ba kena sepetlele a longwe ke notsi. So ke ha ke ka moo ba Basotho ba bangata ba senang kgahleho ya ho lema mahe a dinotshi. Hoba ba ipaballa, mme ha ba na le dintho ditshebediswa tse ngata tse ba ka di sebedisang ho lema, ba bolokehile.

Masimo a tlameha ho dula a ntse a lemuwa nako ena kaofela. Ho baleha dintho mabakanyana a mabedi. Mobung ha o lema, ha o dula o ntso o lema. Ho na le dikokwana tse kopanang le di le mobu le di le manyolo a mang a dulang mobung mona. Mme a hloka hore ona a nne a phediswe ke ho lemuwa nako le nako. Ha o sa ha o nka nako o sa lema, o ka qetella o o sentse mobu o nonong. Mme ho omelletse ka ho dikokwana tseo le le manyolo ao, le ona a ka shwa ha o ntso o sa leme.

Tjhehe bontate, ha ho jwalo kannete basebetsi ba ka ba dula ba . Ke dula ke ba kgotsofaditse nako e kgolo le e nyane. Mme ke ya leka ka hohle hohle hore ke ba tshware hantle ke ba fe phepo le tshwaro e ntle. Bothata ke hore basebetsi bana ba ne ba qoba ba kopa ebile ba nqobella hore ke ba ekeletse ditjhelete. Empa e le hara selemo. Ka hoo, maemo ana a sa ntumelele le nna hore nka fihla ka ba thusa. Ke ka moo ba se ba fihlileng, ba re ha ke ba tshware hantle. Le lona le a tseba moruo o eme hampe mme nka se fetole dintho nako e nngwe le e nngwe. Ha batho ba kopa ba batla ke .

Ntho ya bohlokwa ke hore naha e hloka motsamaisi, jwalo ka ha naha ya rona re na le mopresidente. Moetapele wa hlokeha dibakeng tsohle hore dintho a kgone ho bona hore dintho di tsamaya ka motjha. Mme di tsamaya ka tsela eo di tlamehang ho tsamaya ka teng. Polasing tsamaiso ya polasi e bolela hona hantle ho etsa bo nnete ba hore dintho di etsuwa ka nako e tlamehang di etsuwe ka yona. Mme dintho di etsuwa ka mokgwa oo di tlamehang di etsuwe ka yona. Ho tsamaisa polasi ho bolela hona , ho etela pele. Mme le ho sheba hore dintho di etsuwa ka mokgwa oo di tlamehang di etsuwe ka ona.

Ho nehela ho senang poho ho kopane le hoo ho bolela ho etsa ngwana. Empa poho e se e sa kenywa, empa poho e le siko hore e ka e phetha mosebetsi. Hona ho sebetsa ka hore ditho tsa poho di tsa sebediswa hore mme, di nehele kgomo e tshehadi mme ho kgone ho etsa dinamane.

Dijo tse jewang di ka kopana le meroho, ditholwana, mokopu, bete le tse ding tse ngata. Mme tsena di qhekellwa ka ho nka peo e jalo mobung. Mme e ne nosetswe ka nako le nako hore ho fihlella e hola. Mme ha tsena di se di hotse. O tla di o kgola ka hodimo feela e seng metsong o tla di kgola ka hodimo feela. Mme o phehe, o di phehe pele Empa pele ho pheha ke ho bohlokwa hore o di hlatswe, ho tlosa dikokwanahloko di ntho tsohle tse kabang teng hodima dijo. Dijo tsena tse jowang.

Motho mang kapa mang a ka kena ho tsa temo. Hobane temo ke yona ke e meng ya mesebetsi e bohlokwa ka ho fetisisa ho ruta batjha, hore ba ka iketsetsa dijo jwang le ho fana ka mesebetsi. Tse ding tsa dintho tse tse ka temo e ka batjha ba ka tlisang temong ke ho kgutlisa menyetla e metjha le ho tlisa menahano e metjha e metjha.